Ditlamelwana tse di tshwanang le bo wheelchair. Ditlamelwana tse di tshwanang le dijo tse di nang le dikotla, dijo tse di fang maatla. Ke tsone tse di tshwanetseng gore di fiwe bagodi gore gone go ja dijo tse di itekanetseng, tse di ka sekeng di ba tsenya malwetse a a nang le bo high blood le bo swekere ka gone. Fa ba gola ba ganelelwa ke malwetsi a a ntseng jalo.

Ke bona go le botoka gore ba isiwe ko mafapheng a ba tla tlhokomelwang ko go o ne a bagodi. Ka gonne fa ba le kwa malapeng a bone ba bana ba bone kgotsa batho ba ba phelang le bone mo malapeng ga ba ba tlhokomele ka mokgwa o ba tshwanetseng go ba tlhokomela ka teng. Ka dinako tse dingwe ba ba jesa dijo tse ba sa tshwanelang go di ja. Ebile ga ba bafe meriana kgotsa dipilisi tsa bone tse ba tshwanetseng go di bafa ka nako. Ka dinako tse dingwe ba ba baya mo environment-eng e seng phepa, e feleletsang e ba tlisetsa makoa.

Ke dilo tse ba go ba thusa ka go tlhapa gobane ba palelwa ke go tlhapa ka dinako tse dingwe. Go ba thusa go ja gobane ka dinako tse dingwe ga ba kgone go ijesa le dilo tse di tshwanang le go ba isa kwa maokelong, ka dinako tse ba tshwanetseng go ya maokelong ka tsone for go itlhatlhoba.

Ditekanyetso tsa setso di dira gore re amogele ebile re ithute gore dijo tsa setso tsa rona di re thusa gore re seke ra tsofala ka bonako. Ebile di re thusa gore re be re phele re tiile re phele re itsetsepele ka dinako tsotlhe. Re be le dikotla ebile di thusa batsofe gore ba seka ba tshwaruwa ke malwetse a masesanyana, gobane ke batho ba e leng gore ba phela ka bokoa.

Setšhaba se na le kgathalo le kutlwelobotlhoko mo bathong ba ba tshwanang le batsofe, gobane fa re le mo di line-ng re fola di line-ng. Moo motho wa botsofe a tla wa tseba o isiwa ko pele gore a seke a fola line gobane, ga ba kgone go emelela sebaka. So, batho ba ba tshwanang ba ba tshwanang le batsofe ke batho ba ba tlhokomelesegileng thata go ko nageng ya rona segolobogolo jang, batho ba bo mme ba ba tsofetseng thata.

Mo tikologong ya me go na le malapa a mangwe or di-organization-e tse dingwe or ditlamo tse dingwe, tse di tshwanang le bo home based care for batho ba ba godile ba ba setseng ba tsofetse. So, ga go na le motho o godileng mo lelapeng leo la gago o ya tsewa o isiwa ko organization eo go ya go tlhokomelwa ko teng.

Ke ditirelo tse di tshwanang le bo home based care, legae la bagodi mo e leng gore bagodi ba tlhokomelwa ko teng. Ebile bontsi ba nako ditirelo tseo ke di non profitable organization-e ga di duelwe.

Ke akanya gore tirelo eo ya puso e tshwanetse gore e rotloediwe gore ebe le diphaposi marobalo tse di itekanetseng tse di itekanetseng for bagodi. Le le le malao a eleng gore a siame a itekanetse a itekanetse bagodi, a e leng gore ga ba ne ba na le mathata ya dipeini mo mekwatleng fa ba robetse. Ebile ke nagana gore e ka tokafadiwa gape ka go tlisa kore e tlise dingwe batho ba ba tshwanang le di dietician. Gore ba tle go tlhatlhoba bagodi ba be ba itse gore bagodi ba ba tshwanetse go direlwa dijo tsa mofuta ofe.

Penšene ya puso ya ba ya batsofe ya go tlhokomela batsofe e tsenya batsofe mo matshelo a batsofe mo kotsing. Gobane ga dinako tse ba yang go amogela penšene ditsotsi di a itse gore ke nako ya gore ba ye go amogela. Ka dinako tse dintsi ba ya go ba emela ko ba tshwanetseng go amogela ko teng ba ba tseele tšhelete ya bone le dithoto tsa bone.

Go bona kopo ya go bona penšene o ka tsaya ID ya gago. Fa o setse o fitileng dingwaga tse di rileng tsa botsofe wa tsaya ID ya gago wa ya ko pusong ko lefapheng la SASSA wa ya go ikwetlisetsa ko teng.

Ba lelapa le gape ba dirisa madi a batsofe ka tsela e e sa tshwanelang ka teng. Gobane ba itse gore batsofe ga gona sepe se ba ka se dirang. So, ka dinako tse dintsi ba tseelwa dipenšene tsa bone, segolobogolo jang ke bana ba bone.

Motho wa mogala go simolola go amogela madi a penšene a botsofe a na le dingwaga di le sixty. Gobane ka dingwaga tseo ga motho ga a sa tlhole a na le a go gona go iterela. Ke ka moo go tshwanelwang gore ba amogedisiwe tšhelete ya puso gore ba kgone go iphelela. Ba kgone go phela go iphedisa ba ithekele dijo le dilo tsa go tlhapa.

Go ka batliwa dikoloi tse di tlang tsa mmuso tse di tla tsayang bagodi go ya dipetlele, ka dinako tse ba tshwanetseng go ya dipetlele ka tsona.

Go ka batliwa dijanaga tse di tla ba tsayang di ba isa ko dipetlele, kgotsa go ka nna gwa nna le batho ba dipetlele ba ba bidiwang mobile tleliniki. Ba ba tla tsenang metse e enang le bagodi, go ba fa ditlhokego tsa bone tsa malwetse a bone le gore ba kgone go phela hantle.

Moo ke dulang teng ke dula mo teropong mo e leng gore ke gaufi le go go ya ko ditirelong tsa dipetlele. Ke kgona gape le gore re kgone go bitsa dikoloi tse di tshwanang le di-ambulance. Gobane di phela di le gaufi ka dinako tse tsotlhe.

Go thusa ka gore, gore batho botlhe ba kgone go fitlhelela ditshwanelo tsa bone tsa le gore batho ba kgone go check-iwa malwetsi a a rileng ba e leng gore ga ba kgone go ya ko ditliniking.

Malwetse a a tshwanang le bo flu malwetse a a tshwanang le bo high blood pressure. Malwetse a a tshwanang le bo sukiri o ka bona kalafi ya gona ko tleliniking.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye ka palo gobane ko magaeng ke metse ene ga gona dilo tse di tshwanang le di-accident-e tse di ka lokalokalo. Because ga gona di-traffic-e. Ga gona dikotsi tsa dikoloi. So, ditleliniki tsa tse di le dinyenyane gape gape batho ba ko tleliniking ga ba ba ntsi jaaka batho ba ko seteropong. Ke ka mokgwa o ba 'irile ditleliniki gore di nne mmalwa kwa tleliniking. Mme go a fa go ntse jalo ditleliniki fa di le dinyenyane le jalo kwa magaeng. Di ama batho ba magae or balwetsi or batho fa ba lwala ka gore, ka dinako tse dingwe ga ba kgone go fitlhelela thuso e ba e tlhokang ko ditleliniking. Ba tshwanelwa ke go ya ditoropong ko dipetlele.

Fa go sena be le bo kwa tliliniki balwetse ba na le kgatelelo ya malwetsi. Ene ba feleletsa ba tshwanela ke gore ba palame ba dirise tšhelete ba palame ba ye diteropong, ba ye dipetlele kgotsa ba ye ditleliniking tse dingwe kwa ditoropong.